Ke hore ho kotulwe poone ka nako e nepahetseng o ka kotula poone ha se e omme ho thibela hore e se ke ya senyeha.

Eya, batho ba bangata, ba na le bokgoni ba hore e be borapolasi ba kgethehileng empa feela ba hloka kwetliso le tshehetso e nepahetseng.

Ke batla ho hlahisa tletlebo ka maemo a poleke ya ho robala polasing. Poleke ena ha eya lokela batho hore ba ka robala teng ka lebaka la hore ha hona motlakase. E anela ebile e na le difenstere tse thubehileng. Ke kopa ho kgothalletsa hore maemo ana a lokiswe.

Ke dumellana hore ho jala moba polasing ya ka ke monahano o motle hobane ho jala moba ho ka thusa ho eketsa ditlhoko tsa polasi ya ka, ebile le tjhelete e ngata.

Taba tsa puseletso ya lefatshe di akaraletsa, ho buseletswa lefatshe ka mora hore le senyehile lefatshe le ka kgonang ho buseletswa ke lefatshe la temo, lefatshe le senyehileng.

Ke ile ka ya polasing mme ka kopana le beng ba polasi ka mo botsa ka lebaka la ho lahlehelwa ke mesebetsi ya bahiri ba sekete, ka lebaka la motjhini o motjha, ke ile ka mo hlalosetsa ka mokgwa o bahiri ba seng ba hula ka thata ka teng metseng ya bona.

Mekgwa ya ho berekisa naha ke ho hlahloba mobu. Ke batla ho hlahloba mobu wa naha ena ho bona hore na ke mofuta ofeng, ho sebedisa technology ho kgetha temo e nepahetseng. Ho hlokomela naha ke batla ho hlokomela naha ka ho sebedisa mekgwa ya ho tsitsisa le ho boloka naha ho kenyeletsa le ho jala dimela tse ka thusang ho tsosa mobu le ho thibela kgoholeho.

O ka boya o phethe o etse dintho tsa mokgatlo, o phete hape o etse dintlha tsa diphahlo.

Ke nahana hore e tlaba ntho e ntle eo mmuso ae batlang ho e etsa, hobane bongata ba batho ba hloka bodulo.

Nka eletsa bo rapolasi hore ba fane ka dihlahiswa tsa tshireletso ho ruta basebetsi, ho hlahloba disebediswa.

Mokgwa wa ho nwesetswa ka drip irrigation, mokgwa wa ho boloka metsi mokgwa wa ho nwesetswa ka nako e nepahetseng.

Ditholwana le meroho e iswang mose ho rekiswa e kenyelletsa lebu dikhabe ditaemane, tamati, ditapole le dikgwari.

Mabaka a etsang dihwai di fule haholo le ho qetella di ipaketse kgoholeho ya mobu ke ho fula haholo kgoholeho ya mobu le mokgwa wa ho .

Mabaka a etsang dihwai di fule haholo le ho qetella di ipaketse kgoholeho ya mobu, ke ho fula haholo kgoholeho ya mobu le mokgwa wa ho lema.

Ke ntho e lokileng hobane ho eketsa tlhahiso ya dijo, ho fokotsa tlhokeho ya metsi ho thusa balemi.

Dijo tseo le di jang di tswa serapeng sa ka. Ha ke reke dishopong hobane dijo tsa serapeng di aha mmele.

Ho etsa breeding ke ntho e ntle hobane o tloha o lakaletsa ho ba le mofuta o tshwanang le oo hape.

Basebetsi ba dipolasi ba tshwanetse hore ba tshwarwe ka botho le ka ba tshwanetse hore ba fuwe maemo a tsitsitseng a mosebetsi, tjhelete e lekaneng le tlhokomelo ya haufinyana.

Ke nahana hore seo se bakwa ke hore KZN ho tletse matlalo. Letlalo le tholahala ka moo ka KZN mme ke ka hoo le leng tlase ka moo.

Di-solar farms ke sebaka seo ho sena di-panel tsa solar tse fetolang letsatsi hoba motlakase di thusa bo rapolasi ka motlakase o tsitsitseng ka tlhahiso ya dijo.

Ke ne ke tla etsa tse latelang. Ho fana ka thuto ho fana ka ditirelo tsa bongaka, ho hlahloba le ho laola.

Ke batla ho reka terekere e ntle bakeng sa polasi ya ka. Ke hloka trekere e matla, e tsitsitseng le e bonolo ho kgwebo, ke batla terekere e ka kgonang ho kgantsha matjhini a ka le ho lema masimo a ka.

Ke dumela hore meriana ya setso e ka thusa batho ka mafu a mangata, mme dimela tsa meriyana di fumaneha naheng, ho kgona ho di jala ka bongata le ho di rekisa dishopong tse holo ke tshwanetse ho ithuta ka dimela, ho jala dimela le ho boloka dimela.

Ee, ho na le di-APP tse ngata tsa temo tse ka thusang balemi ho ntlafatsa temo ya bona. Di-APP tsena di ka thusa ka mokgwa wa ho laola masimo, ho lekola boemo ba lehodimo, ho laola metsi, ho tseba ka mafu le dikgonyana le ho rekisa dijo.

Tsamaiso ya polasi ke mokgwa wa ho laola le ho tsamaisa polasi, ho kgona ho ntlafatsa hlahiso ya dijo le ho fokotsa ditshenyehelo. Tsamaiso ya polasi e amana le ho hlahlobale ho laola masimo, ho laola metsi, ho tseba ka mafu le dikgonyana, ho rekisa dijo le ho laola ditjhaba tsa diphoofolo.

Ha pula e ngata ena, mobu le ona o ka tsamaya le metsi, mme seo se ka baka ho lahlehelwa ke mobu o mongata le ho senyeha ha mobu ha o le rapolasi, o ka etsa mehala, o ka jala dimela ebile o ka etsa mehadi ho thibela mobu o mongata ho tsamaya le pula.

Ee, ke kile ka kga ditholwana difateng tsa toropong. Ho kga ditholwana tsena ho ka ba bonolo hobane di fumaneha haufi le ka ditshwantsho tse ntle. Ke kgona ho kga ditholwana tse tsitsitseng le tse monate, mme ke kgona ho di ja ka tsela e tsitsitseng. Ho kga ditholwana ho ka ba le melemo e kang ho fumana dijo tse tsitsitseng, ho boloka tjhelete le ho kgona ho di ja ka nako.

Mokgotsi wa ka dimela tse latelang tseo ke tsebang hore di hola naheng, empa ke ka di ja, ke moroho, thepe le mohlomonyane.

Ke dumela hore malome o na le morero o motle wa ho jala masimo le ho rekisa meroho ha se a na le tjhelete ya ho reka naha. Ke ka mo eletsa ka ho batla lefatshe la puso, ho kopana le beng ba naha ho batla thuso ya ditjhabane le ho qala ka bongata bo bonyenyane.

Ke nahana hore tlhapi ya hake e ka etsa tjhelete. Ha ke ka rekisa tlhapi ha ke ka etsa tlhapi e omisitsweng ho etsa tlhapi e phehilweng ho rekisa tlhapi ka dijareteng le ho etsa dijo tsa tlhapi.

Afrika Borwa e na le dimela tse ngata tse tholahalang, tse tummeng ho tshwana le moroho, ke dimela tse holang naheng mme di a jeha, di na le tatso e ntle mme di ka thusa ho ntlafatsa bophelo. Thepe ke dimela tse holang naheng mme di ya jewa di na le tatso e monate, mme di ka thusa ho ntlafatsa bophelo. Impepho ke dimela tse holang naheng mme di ya jeha di na le tatso e monate mme di ka thusa ho ntlafatsa bophelo. Di tumme haholo ka lebaka la ka la boleng ba phepo le bonolo ba ho jeha.

Bophelo bo botle ba diphoofolo bo bohlokwa haholo mme bo amana le bophelo ba rona ka ho netefatsa dijo tsa phepo, ho thibela mafu le ho boloka tikoloho.